Xana mali ya mina yi tava yi hlayisekile loko ni tirhisa banga ya selulafoni? Munhu a nge swi koti xana ku a ti chelela eka ya yena selulafoni kumbe banga ya yena hi nga twanananga xana? Xana mali ya mina yi ta hlayiseka loko munhu a doba kumbe ku thumba foni ya mina loko ni yi wisile kumbe loko ni yi lahlile mali ya mina yi ta va ya ha hlayisekile xana na? Xana vanhu lava ni tshamaka na vona loko va khoma selulafoni ya mina va nge koti ku teka kumba ku yiva mali va yi chela eka tifoni na tova xana na?

Vuyelo bya ku ka u nga hakeli xikweleti lexi humaka ebangi i ku va ku balcklist-a, u nge he koti ku lomba mali ebangi kumbe ku ya teka swokarhi emavhengeleni lamakulu. U nge he koti ku u ya lomba xo karhi hi ku va ta va va ku blacklist-ile. Loko swilo kumbe tiyindlu kumbe timovha ta wena u tsarise hi mavito ma wena kumbe u swi teke hi bangi va ta va ta swi teka vaya xavisa ku va kuma mali ya vona back. U nge he kumi ku pfuneka hambi u lava mali hi xihatla.

Thembi milawu ya insurance company ya hina yi hlaya leswaku hi kota ku cover vanhu va malembe mo sukusela ka eighteen ku ya fika sixty-nine wa malembe. Laha kokwana wa wena se va hlanganisaka seventy wa malembe ka n'hweti leyi taka. Leswi vulaka ku a va ha pfumeleriwi ku hi va cover ka insurance leyi ka khampani ya hina. Se hi fanele ku va susa hi ku hi leswi insurance policy milawu ya vona yi vulaka swona. Hi ku loko vo lova ha ha va cover mi nge kumi timali ta vona kumbe ku kuma ku vekiwa endlini ya vona yo hetelela.

Mbuyelo wa UIF eka vanhu lava nga helela hi mitirho i ku va ku va ta kuma mali tin'hweti to hlaya n'hweti na n'hweti. Loko n'hweti yi hela va ta kuma mali ku fana na vanhu lava nga le ku tirheni. Mara mali ya kona yi nge ringani na mali leya muholo leyi a va yi hola n'hweti na n'hweti kambe ku ta va mali leyi nga kota ku va pfuna n'hweti na n'hweti ku va nga dlawi hi ndlala emimitini kumbe emindyangwini ya vona va nga fi hi ndlala va kota ku dya na ku va kota ku hlamba na ku va ku va kota ku endla ti CV va kota ku famba va maketamaketa ku va kota ku kuma mitirho kambe nakambe. Ya pfuna ka mindyangu ehenhleni ka swakudya no .

I swa nkoka ku tiva nkarhi wo rindza u nga si teka ndzindzakhombo. Ndzindzakhombo u fanele u swi tiva ku u fane u yima ku fika nkarhi wo fika kwihi u nga se yi teka kumbe va nga se za wu fika nkarhi wa ku va va ku nyika won. I swa nkoka ku u swi tiva hikuva rifu a ri tiviwi, swi nga o endleka namuntlha kumbe mundzuku u kuma ku u fane u yima tin'hweti tinharhu la u u nga kona ku u ta tshama u ri ni pulani ya vumbirhi ku naloko swi endleka u nga se fikisa tin'hweti leti va nga ku byela ku u fane u ti rindza, u kota ku u ya mahlweni ni ntirho wa ku veka mufi u nga yimeli swona.

Mimpfuno ya ku cincacinca ka mali ya le handle ya khumba vafambi na vamabindzu lava tirhisaka mali ya matiko mambe hikuva loko yi cincacinca mimpimo nkarhi yin'wana i ya henhla, nkarhi yin'wana i ya hansi yi va khumba ngopfu loko yi ya henhla u kuma ku va va va tirhise mali yo hundza leyi a va ehlekete ku va ta yi tirhisa loko va famba hi nkarhi walowo. Va ti kuma se va tirrhise mali yo tala ku hundza leyi a va swi lave ku yi tirhisa. Hi kona yi va khumbaka ngopfu hi ku va va va tirhisa mali yo tala yi va khumba ngopfu loko yi ya ehenhla ntsena.

Eka nongonoko wuntshwa wu pfuna vanhu ku lomba mali ebangi hi ntswalo wa le hansi wu ta pfuna vo tala lava lavaku ku pfuniwa hi timali hikuva loko va lomba va nge kokeriwi ngopfu eka muholo ya vona kumbe eka timali ta vona ta mabindzu va ta kota ku va tlherisela mali leyi va nga yi lomba ni tintswalo ta kona na vona va sala va ha kota ku va ya mahlweni va kota ku ti hlayisa kumbe va kota ku hlayisa mindyangu. Va nga kota no zama ku budget-a na vanhu vo tala va nga kota ku va hakela timali etibangi ku ta hunguseka ku vanhu nga hakeli kumbe vanhu vatshama va kha va lomba timali. Vanhu va ta kota ku budget-a loko va endla swona.

Inshurense ya vutomi i inshurense leyi yi khavharaka munhu na varhandziwa va yena ya va sirhelela hinkwavo i inshurense leyo loko munhu a hundze emisaveni ya kona yi sala yi khavhara vana ra ku va xaveiwa swakudya n'hweti ni n'hweti va hakeleriwa etiyunivhesiti kumbe etikholichi eka swa xikolo va hakeleriwa na ku xaveriwa na ku hakeleriwa gezi ni mati, insurance leyi yi va khavharaka na vona wva ze va kula va kota ku ti tirhela loko mutswari kumbe munhu la va hlayisaka a hundze emisaveni.

I swa nkoka ku tiva ndlela yo kambela mali leyi u saleke na yona ebangi u ri ekaya. Hikwalaho ka ku u ta tiva ku u na mali muni u tirhise mali muni ka bangi ya wena, u saleriwe hi mali muni u hakelisa ku yini swikweleti. Na ku tiva ku mali ya wena ya ha ri kona xana, a yi tekiwanga. I swa nkoka hikuva na loko va koka mali ya wena a bangi ku ve a wu swi tivi or a wu swi sayinelangi wa swi kota ku hatla u swi vona na ku u hatla u ya swi rhipota kumbe ku swi lunghisa. U nga tshami nkarhi wo leha u kha u nga swi tivi ku ri ku endleka yini a bangi ya wena.

Ni tirhisa bangi ya FNB ku nga easy account ya savings account. Deposit a ti teki nkarhi loko u deposit-a u ri handle ka bangi ka ATM. Yi nghena kwala na kwala mali yi tliloka efonini na le ka app. Na loko u transfer u kha u tirhisa app yi nghena kwala na kwala a yi hlweli, yi hatla yi vonakala a yi teki nkarhi. Yi teka nkarhi ntsena loko ku ri na ti-holiday loko wo senda ku ri holiday hi kona yi tekaka nyana tiawara nyana, kambe yi hetelela yi nghena. A swi zi swi teka nkarhi wo leha ku fika kwihi.

Nkoka wo pfula akhawunti ya bangi ya mina i ku ni kota ku veka mali, yi tshama eka akhawunti ku yi ta ni pfuna loko ndzi tshuka ndzi humeleriwa hi tinghozi kumbe ni hlangana na swilo swo swi lava mali hi xihatla u kuma ku a nina yona a ndlwini, kambe ni ta swi kota ku ni ya ni ya yi withdraw kumbe ku yi humesa a bangi, ku kota ku endla leswi lavekaka hi nkarhi wolowo. Na ku va yi kota ku pfuna ka ti-emergency kumbe ni kota ku ni veka ku ni kota ku xava leswi ni swi lavaka kumbe ku fikelela leswi ndzi swi navelaka.

Munghana u fanele u tolovela endlelo lero banga hi rinqingo. Ri ta ku pfuna swinene u ta kota ku cheka kumbe ku kamba balansi ya wena ya le bangi u ri kaya, swi nga lavi ku u za u ya bangi straight. Wa swi kota ku xava airtime hi yona, wa swi kota ku xava swakudya kumbe swiambalo online u kha u tirhisa cellphone banking. Wa swi kota ku loko munhu a ri kule na wena a lava mali swi nga zi swi lava ku u khandziya thekisi kumbe u ti hlupha u ya dorobeni u ya n'wu hoxela mali bangi wa yi senda hi foni, u kha u tirhisa cellphone banking u n'wi rhumela yona a yi kuma kwala na kwala u endla swo tala ende swi ta ku pfuna.

Leswi ni faneleke ni swi langutisa ndzi nga se hlawula khadi ra xikweleti. I ku va ta koka mali muni n'hweti na n'hweti ni ta yi fikelela xana na, mali leyi va faneleke va yi teka n'hweti na n'hweti, ndzi ta yi hakela malembe mangani. Ni fanele ni langusa ti-interest na ku va charge mali muni hi n'hweti na n'hweti. Na ku swi ta ni pfuna na, ku ni kota ku ni kota ku save mali ni va na mali, kumbe swi ta ni tlherisela endzhaku. Na ku swi swi nge ni charge mali yo tlula yo tala ngopfu ku tlula mpimo xana na.

Exikarhi ka vavanuna na vavasati loyi a talaka ku joyina xitokofela i vavasati hi xitalo, vavasati hi vona va talaka ku joyina switokofela hikuva swa va pfuna loko ku humelela nghozi kumbe ku aka muti, ku xava swa le ndlwini, ku xava grocery hi ku switokofela swa hambanahambana. Ku na switokofela xa mali, ku na xitokofela xa swakudya, ku na xitokofela xa swimbalo, ku na xitokofela xo xavisana swa le ndlwini tinhundzu ta le ndlwini. Hi swona leswi vavasati vo tala va endlisaka swona kumbe va kotaka ku va aka miti hi swona i mhaka xitokofela.

Nkoka wo vatirhi va endlisa vuvekisi lebyi va nga ta byi kuma loko ntirho wu hela i ku va va kota ku loko wu helini ntirho ku nga ha ri na laha va kumaka kona muholo kumbe mali yi nghenaka, ka mali liya a nga yi endla ya vuvekisi yi ta va pfuna for tin'hweti to karhi ku va va kota ku va kota ku maketa hi vuntshwa, kumbe va kota ku teka ximalani va ti pfulela xibindzwana ku va kota ku phusha until va ze va kuma ntirho. Ya pfuna ku va u kota ku mi tlela mi dyini, mi kota ku hlamba no lunghisa swin'wana na swin'wana mi nga fi hi ndlala. Na loko mi nga hatli mi kuma ntirho mi kota ku phusha.

Loko a ni ri mukhomi wa banga a ni ta endla ku ti-client-e kumbe vanhu lava lombaka mali ka mina, ni va lemukisa before ku fika date yo va hakela ni va tsundzuxa. Naswona a ndzi ta endla ku hi va pfuna hi mavonelo kumbe ku pulana hi va komba ku loko va lava ku saver va saver hi ndlela yihi. Hi va dyondzisa hi va lemukisa minkarhi yo tala, va sendela meseji na ku va hi va friendly eka vona hi va tsundzuxa ku na loko na loko va hakela na mundzuku va ta kota ku tlhela va lomba yin'wana mali va kota ku endla leswi va swi lavaka.

Ni nga va tsundzuxa ku a va vi na ndzindzakhombo ya movha, a va yi va ya joyina kumbe va secha hi hi tindzindzakhombo hi ku hambanahambana ka tona va kuma yin'we, ku na mundzuku loko va tshuka va hlangana na nghozi kumbe ku yiveriwa movha kumbe nghozi yo chayisa kumbe makhombo xin'wana na xin'wana lexi va nga hlanganaka xona hi movha kumbe movha yi va nyika problem yi lava ku lunghisiwa, loko va ri na ndzindzakhombo yi ta va pfuna kuma ku na nkarhi wolowo loko va hlangana na nghozi va ta va maybe va nga ri na mali, so ndzindzakhombo hi yona yi nga ta va pfuna yi nghenelela eka nkarhi wolowo.

Ku hola etibangi swi pfune ngopfu, hikuva loko se hi hola ha swi kota ku teka makhadi ma hina hi ya kumbe exipopo kumbe exiphaza kumbe ecomplex ya kwala tikweni kusuhi. Wa swi kota ku u ya swipe-a u xava leswi u xavaka kumbe ku kombela cash back. A swa ha bohi ku u famba u ya dorobeni kule wa ha tirhisa mali yin'wani kumbe wa ha famba u lomba timali to u kota ku khandziya kumbe u ya fola tilayini mabangi. Swi pfune swinene ngopfu hi kota ku endla swilo, kun'wana na kun'wani a swi bohi ku hi za hi ya la ku dendiwaka kona u ya fola layini yo leha, wa swayipa kun'wana na kun'wana wa xava kun'wana na kun'wana.

Valombisi va timali va kambela valombi ku basa ka vona na vuswikoti byo hakela swikweleti swa vona. Va endla leswi hi mhaka ku va ta tiva ku munhu loyi va n'wi lombaka laha va risk-a ku fika kwihi naswona wa hakela na, va landzelerisa ku va kota ku tiva ku wa hakela kumbe wa karhata va cheka kahle ku va ta vona ku u blacklist-iwini kumbe u na ti-errors xana, ku va ta kota ku va ku lomba mali fane va rhanga va swi vona ku u basile a wu na swikweleti kumbe u na swona swikweleti mara wa swi hakela hi nkarhi na, wa tlulisa kumbe a wu tlulisa na ku hakela swikweleti swa wena.

La ni tshamaka kona vamachonisi va tiveka hi ku lava va va lombaka va vitana van'wana lava lavaka ku lomba mali, van'wani va positara number phone na information ka ti-post a mapatwini va vula ku va lombisa hi mali, mali yo karhi yi sungula ko karhi. Naswona loko va ku lomba mali yi vuya na mali yo karhi na ntswalo wo karhi ehenhla, na ku va khoma yini xa wena kumbe pasi ra wena kumbe khadi ra wena ku va va kota ku va ku lomba na ku tiva laha u tshamaka kona. Va tiveka hikwalaho ka ku ti tivisa na ku ti post-a lomu ka ti-social media laha hi tshamaka kona.